Hee, mtshana, ndinomngqa apha. Uthini? Uthi uzivulele ngokwakho iakhawunti? Hee, ithini le nto, mtshana? Iyaphela imisebenzi kuba kaloku uba ubuye ebhenki ngoku wavulelwa ngumntu. Hee andiyazi. Iyandothusa mna le nto, mtshana. Ngoku ithini mtshana? Apha xa uvula apha kulo onlayini wakho uthetha nomntu okanye ithini into, mtshana?

Inani labantu endicingela ukuba babe khona kwistokfela ngabantu abayi-twelve, ishumi elinambini. Kuba kaloku unyaka uneenyanga ezilishumi elinambini ukuze wonke umntu akwazi ukufumana ngendlela eyiyo.

Xa ungumntu ofuna ukuphila ngamatyala, ukuze ube ukwazi uba netyala kufuneke wenze ityala. So, ukuze ukwazi uba i-credit score yakho ihlale isendaweni efanelekileyo kukuba wenze ityala, ulibhatale kakuhle ukuze i-credit score yakho izawuba sendaweni eyiyo.

Kubalulekile ukuba neepolisi zokungcwaba kuba kaloku ukufa kufika njengesela akusiyo, into akuyonto uyilungiselelayo.

Kaloku, malume, ibalulekile intobana ube nayo iakhawunti yasebhenki kuba kaloku xa kuphela inyanga umqeshi wakho kuzawufuneka ekubhatalele imali yakho oyisebenzileyo. So, kulula xa ezayifaka ebhankini.

Owu, mhlobo wam, uyabona njengoba uzawutshintsha ibhenki oyisebenzisayo mna ndingakucebisa ukuba usebenzise le yam kuba kaloku ezinye iibhanka ezi zithatha imali enkulu, eninzi kakhulu ngokukubekela imali kwezaa bhenki zazo. Kanti le yam ibhanka ikuthatha laa mali yakho kanye ngenyanga nayo imali akusiyo akuyomali inkulu ngaloo ndlela.

Ibhanka ayimboleki umntu ongasebenziyo imali. Iboleka umntu one-payslip, iboleka umntu one-bank statement. Into eyenza abantu ke baphekelele ukuya koomatshonisa yile yokuba kaloku umatshonisa akafuni payslip yakho, akafuni bank statement yakho, uthatha i-ID .

Kaloku, mfo, xa ufaka imali ngenjongo yokubana izale kufanele uba uyazi uba xa usithi uyifuna emva kweenyanga ezimbini, uyifuna emva konyaka uyifuna emva kweminyaka emihlanu. Fane kuxhomekeke ukuba laa mali uyifaka phaya uzayifuna nini uba ibuyele ke ngoku kuwe. Okanye ufuna ukufaka laa mali kubuye kuwe uzibekela yona ukuze ibe ne-interest, izale.

Abantu baquqa bebuyelela kaloku koomatshonisa kuba ibhanka njengokuba bese sesitshilo iboleka umntu osebenzayo one-payslip iphinde kwakho iboleke umntu one-bank statement. Umatshonisa akajongi into yobana usebenza phi, une-bank statement, une-payslip. Unika umntu osuke ebe nemfuneko.

Mntomtsha, ukuhamba uyothenga imoto ngebhanka kukuzingcwaba uhleli. Ifuna uyazi uba ungumntu osebenzayo, usebenza kakuhle une-icome. Kuba kaloku ibhanka nayo funeka yenze inzuzo. Ayikwazi uba ikuboleke nje imali uba uthenge imoto. Funeka yenze inzuzo kulaa mali. So, wena njengomntomtsha ukhupha imali uthenge imoto, ukhuphe imali unike ibhenki uba ibhenki ikuthengele laa moto. So, wena uthenga imoto kabini, mntomtsha. Ithini ke ngoku loo nto? Izawunyuka ke ngoku imali wena ozayibhatala kuba.

Kaloku xana umntu engabhatalanga irenti iinyanga zide zibe mbini okanye zibe ntathu kubalulekile ubana ndiye ku-housing tribunal ndiyoyibika uba kukho into enje. Kunomntu orenta kum kuba kaloku urenta ngokusemthethweni, akayibhatalanga ke ngoku irenti for ezi nyanga zintathu. Ndinalo ke ngoku ilungelo loba ndihambe ndimhambise ku-housing tribunal.